Mntakwethu, zininzi iindlela zothumela imali kaloku kwelinye ilizwe ngaphandle kweli sikulo. Ikhona into ekuthiwa ngu-MPESA, uyakwazi uthumela ngaye. Udinga inamba le uzawuthumela kuyo ne-ID namba yaloo mntu uthumela kuye. Kubekho noMukuru Money, naye uMukuru usebenzisa ezi nkcazelo ndikunika zona ezika-MPESA. Kodwa ke ukuba unayo ibhanki yakhe yeyona ndlela ilula leyo, ebhankini yakhe aze aphinde ayiyele ngokwakhe.

Ha-a andivumi, asinalo ulwazi olwanelweyo lwendlela zokutyala imali. Uqela lwabantu oluninzi aluyazi noba lungaqala njani kaloku ukutyala imali yabo. Ngoko ke ndicinga indlela ezinokujongwa ukuphuhlisa oku yi-social media kuba ke abantu abatsha kwezi ntsuku zikhoyo ixesha elinintsi bafumaneka kule social midiya ndithetha ngayo. Ngoko ke ukuze ke ngoku bayibone bavelwane nale nto ikhoyo mabafunywane kwezi nkqubo bakuzo.

Kukuqinisekisa ukhuseleko lwezomthetho, ukwandiswa kwamathuba oshishino, ukuqokelela imali ngendlela esemthetheni, ungakwazi ukuqokelela intlawula ngokusemthethweni kwaye kusetyenziswe amagqwetha okanye iinkundla xa kukho ingxaki, ukufumana intlonipho nokuthembeka, ukuvunyelwa ukufumana inkxasomali, ukuba negalelo kuqoqosho.

Yho! Ndingaziva ndingekho rayithi tu omoya wam engekho rayithi ngalo mbandela. Kaloku njengomntu osandawuqala uphangela andinokwazi ukhupha isixa semali esikhulu ngomzuzu omnye, nam ndawushiyeka ndingenayo kwa eyokutya, kwa eyokhwela, ndingakwazi uzithengela kwa ibhikini. Ngoko ke lo mbandela lona akandiphathi kakuhle. Kungangcono ke ukuba singaba nesivumelwano sokuba qho ngenyanga mandicuthe, cuthe ndibhatale qho, ndiqale ndibhatale rhoqo ngenyanga, ukuze le mali ndiyityalayo ndide ndiyigqibe.

Mhlobo wam, ndicela uyijonge le mbandela ukuyo ngeli liso ndiza kunika lona. Kaloku sinabakhuluwa kwaye sinabo nabaninawe. Ngoko ke le nkqubo kaNSFAS kaloku ukuze iqhube kakuhle kufuneka wonke umntu owancedwa yiyo akwazi kaloku loo two bob anayo qho ngenyanga, abhatale kuye uNSFAS ukwazele nabalandelayo kaloku abaza emveni, mva kwethu bakwazi ufunda, nabo bangahlali nje emakhaya bengakwazi ukuyofunda. Ngoko ke ndiyakukhuthaza ke mntakwethu nawe dlala eyakho indima uzame ubhatala uNSFAS ngendlela ekulungelayo.

Ndicinga kukuvula iakhawunti ebhankini. Isizathu sokuba nditsho kaloku abantu abadala abakwazi usebenzisa i-intanethi, ngoko ke xa bevule iakhawunti ebhankini ukuze bafumane ikhadi, leyo into iye ibaphathe kakuhle. Qaphela kaloku xa uvule iakhawunti kwi-intanethi walahlekelwa yimfonomfono yakho, umntu uyakwazi ukusebenzisa iakhawunti yakho athenge izinto ongazaziyo wena, wothuke sokunetyala elikhulu.

Makazi, kaloku, makazi wam kwezi ntsuku siphila kuzo ezinye izinto ziyenzeka ngendlela ezilula, makazi. Akunyanzelekanga ndibe ndinetha ndisiya evenkileni ukuze ufumane le airtime, kuba ke kaloku kwiintsuku siphila kuzo sisebenzisa i-intanethi nezi mfonomfono zethu. I-airtime uyakwazi ukuyithenga ngemfonomfono yakho, usebenzise ikhadi lakho qha qwaba.